Isifo sengculazi, isifo esibulala amasosha wakho womzimba, akwenze ukuthi ube ntekenteke. La mapilisi lana ayenziwe ososayensi nabodokotela abasebenze kanzima isikhathi eside ukuze bathole la mapilisi. Kodwa amapilisi asebenza kuphela uma uwaphuza nsuku zonke. Uma ungawaphuzi, amasosha akho omzimba azofa futhi kuzoba lula kakhulu ukuthi usulele abanye abantu ngalesi sifo. Ngiyacela bo, uwaphuze nsuku zonke uma, unayo ingculazi.

Singasebenzisa abantu abadumile, phecelezi ama-celebrity noma ama-influencer ey'nkundleni zokuxhumana. La bakhuluma ngey'mpilo zabo, bakhuluma ngokuhlela kwemindeni yabo noma bakhuluma ngokuthola iy'ngane bengezelele. Lokho kuzositshela ukuthi siyenze njani thina njengabantu nje abaziphilelayo ukuthi singayenza njani ukuthi sihlele thina imindeni yethu. Bangaphinde basebenzise ngisho nama-podcasts, la bakhuluma bonke, bakhulume ngokuthi imindeni ihlelwa kanjani, phecelezi.

Mina angikaze ngidinge ukuthathwa nge-ambulensi kodwa iminyaka emibili edlule ngangihamba nomngani wami owashibilika emgwaqeni, waphuka ithambo lengalo yakhe. Kwamele sifonele i-ambulensi ukuthi ifike. Yona ayithathanga isikhathi eside kangako kodwa yamthatha yamuyisa esibhedlela. Umngani wami upholile manje, ithambo lakhe selikahle.

Mina ngiyakholelwa emithini yesintu esiza ngokuba nempilo. Ngicabanga ukuthi imithi yesintu yokuthakatha isebenza kuphela ebantwini abakholelwayo kuleyo mithi. Uma ungakholelwa, angicabangi ukuthi imithi yokuthakatha iyasebenza ncamashi.

Mkhulu, kubalulekile ukuthi kuba khona umuntu ozokugada ngoba usukhulile. Kunzima ukuthi uma uhlala uwedwa, kwenzeka noma yini kuzothatha isikhathi ukuthi thina sifike kuwe. Kungenzeka noma yini, noma uma kungangena abantu abazobamba inkunzi noma abazothatha izinto, kuzothatha isikhathi esiningi ukuthi thina sifike. Uma unomuntu ozokugada angakusiza nangezinto nje ezincane ezisendlini ekufana nokuhlanza indlu, nokupheka. Kuzokwenza ukuthi impilo yakho ibe lula, nawe ungayenzi izinto eziningi ezizokukhandla, mkhulu.

Kubaluleke kakhulu ukuthi omama abasanda ukuzala bathole imfundo mayelana nokudla okumele baphe izingane ngesikhathi bavakashele emtholampilo ngoba zikhona izinto ezinengozi kakhulu ekufana noju ey'nganeni ey'ncane. Lokho abomama abasha kuzothatha isikhathi ukuthi bathole, asifuni ukubeka iy'mpilo zey'ngane engcupheni. Ngakho-ke emtholampilo kumele bathole imfundo, bazi ukuthi iy'ngane zidla ukudla okunjani, ngesikhathi esinjani ngoba uma ufunza umtana ukudla okungalunganga ngesikhathi, isikhathi singakafiki kuzoba nzima ukuthi bona emtholampilo futhi ukuthi basize ingane uma igula.

Isifo sofuba, isifo esinengozi, esinobungozi obuningi. Isifo esibangwa igciwane elikhona. Uma ubona izimpawu zokuthi unaso isifo sofuba kumele usheshise ufike emtholampilo ngokuphazima kweso. Isifo sofubo silashwa ngomuthi obizwa yi-antibiotic, ibulala amagciwane asemzimbeni. Futhi uma uphakathi kwabantu ungakalapheki kumele ugqoke isifonyo ngoba isifo sofuba siyathelelana, ngomoya.

Ubumpofu benza kube nzima kakhulu ukuhlela umndeni. Izinto ezifana nezilawuli-nzala zitholakala kanzima, zitholakala emtholampilo ethe phecelezi. Izinto ezifana nezilawuli-nzala zesikhathi eside zifuna udokotela onobuchwepheshe obukhulu ukuthi bazifake izilawuli-nzala ezifana namaphilisi akhona. Kodwa afuna ukuthi uphindele emtholampilo iy'khathi ey'ningi ukuthi uthole la maphilisi. Uma ungawaphuzi, kuba nzima ukulawula inzala. Ngicabanga ukuthi uhulumeni kumele akhe imitholampilo eseduze nasemaphandleni ukuze kube lula ukuthi abantu bathole usizo abaludingayo ukuhlela umndeni.

Yonke imikhiqizo esuke ingagunyaziwe inobungozi phakathi ngoba odokotela nososayensi abazivivinyanga, abazibhekanga bebone ukuthi yini imiphumela yokusebenzisa le mikhiqizo. Ngakho-ke, kumele abantu basebenzise izinto ezaziwayo, ezavivinywa ukuze baphephe ngayo yonke into abayenzayo.

Abantu abakhubazekile baphila kabuhlungu kakhulu ngoba abantu abangakhubazekanga abakwazi ukuthi baphathwa njani abantu abakhubazekile. Uma ngingakwazi ukuklama uhlelo olusha, ngingasebenzisana nohulumeni ukuthi siye emitholampilo, sifundise abantu ukuthi abantu abakhubazekile baphathwa njani uma umuntu engakwazi ukuzihambela ungamuxhasa kanjani uwumuntu ongakhubazekanga. Futhi sifundise abantu nje ukuthi imithi mhlawumpe edingakalayo ukusiza abantu abakhubazekile ngaba yini nokuthi umxhasa kanjani. Sikhulume nabo abanye abantu abakhubazekile ukuze sazi ukuthi bona bafunani.

Mngani wami, ukuba ne-depression akuyona into enza ukuthi kumele ube namahloni, kufana nazo zonke izifo ezikhona la ngaphandle. Uma uphethwe umkhuhlane uyafuna ukuya kudokotela uthole imithi ezokwenza ukuthi uzizwe ngcono. Manje uma uthola imithi ye-depression iyakusiza nawe ukuthi ukwazi ukuphila impilo, ukwazi ukubhekana nazo zonke izinto eziza nempilo, izinto ezifana nomsebenzi noma esikoleni. Le mithi le ikwenza ukuthi ukwazi ukubhekana nayo yonke into, ungaphatheki kabi kakhulu. Ngiyacela mngani wami, amapilisi ayakusiza. Ngicela uwathathe.

Ngeshwa thina eNingizimu Afrika saziwa ngokuthi sinohulumeni okhohlakele. Ngakho-ke kuba lula ukuthi iy'mali ekumele zisebenze ukusiza abantu zinyamalale, kungaziwa ukuthi ziye kuphi. Mina ngicabanga ukuthi ukuze sisize abantu abakhubazekile ezindaweni zasemakhaya kumele siqale lapho kuhulumeni wethu, sithole izinqubomgomo ezizosisiza ukuthi uma umuntu kahulumeni atholakala ukuthi ukhohlakele athole isijeziso esimfanele. Ngaleyo ndlela, kuzotholakala iy'mali zokuhamba zibhadale abantu abasizayo, basize abantu abakhubazekile.